Ukuguquguquka kwesimo sezulu kunemthelela elandelayo kwezolimo eNingizimu Afrika. Kuletha isomiso, kuletha izikhukhula, kanye nokukhuphula kwezigaba olwandle. Lokhu okuba nomthelela ekukhiqizeni okwanele kokudla embhonini yezolimo, ithinta futhi nezinga lokukhiqiza imfuyo, ukukhuphuka kakhulu kwamazinga okushisa okwenza ukuthi abalimi bangakwazi ukukhiqiza ukudla okwanele ngaso sonke isikhathi.

Kubalulekile ukuthi unakekele impahla yesikhumba, ukuze uzoyigcina ibukeka, ukuze ihlale isikhathi eside, futhi ingalahlekelwa ubuhle bayo. Amaphutha ajwayelekile ekuvikeleni impahla yesikhumba yilawa, ukuyihlalisa elangeni noma kumazinga amakhulu okushisa, ukungayihlanzi ngendlela ekahle, ukungayigcini endaweni epholile ehlanzekile, futhi engenawo umswakamo.

Phumlani Mdladla, ngisacela ukubuza imibuzo elandelayo mayelana nokutshala kwezitshalo kule sizini ezayo. Ingabe wazi ngani ukuthi kumele utshale ziphi izitshalo ngayiphi isizini? Okwesibili, kubaluleke kangakanani ukunakekela kwenhlabathi? Okwesithathu, iziphi izinto ezifana namakhemikhali ozisebenzisayo ukuvikela ukugula kanye nezinambuzane ezibulala izitshalo? Okwesine, yimiphi imigomo oyithathayo ukuvikela izitshalo nemfuyo yakho?

Ipulazi elivula indawo yokulala nokudla, lingaqiniseka ngokutholakala kwezithako ezintsha endaweni yalo, ngokuzitshalela bona ngokwabo endaweni yabo, izitshalo ezintsha. Okwesibili, bangasebenzisana namanye amaplazi aseduze nendawo yabo, ukubanikeza izitshalo abazitshalayo nalezi abazozidinga. Okwesithathu, bangafuna inkampani ekwaziyo ukuthi ibakhiqizele izitshalo ezintsha abazidingayo ezizokwazi ukuba nezithako ezintsha endaweni yabo.

Uyoguqula umhlaba wakhe awenze indawo yezivakashi. Indawo yakhe angayiyakha ngokuyihlukanisa, ibe izigaba eziningi. Isigaba sokuqala, angakha isakhiwo esicishe sifane nehhotela, lapho abantu bezofikela khona bamukele sengathi bafika ehhotela. Isigaba sesibili, kungaba yisigaba samathende lapho abantu bazohlala khona kube sengathi baze endaweni ekuthiwa phecelezi kusecampini, la bazofika bahlale emathendeni, nawo kodwa amathende akhona angawenza abe angafani abe ngama-leveli angafani. Okwesithathu, angaka amagumbi ngamapulangwe, amagumbi abizwa phecelezi ngokuthi kama-cabin.

Uhulumeni angadlala iqhaza elikhulu ekunciphiseni umthelelo wesomiso kwezolimi. Ngokwenza lokhu okulandelayo, uhulumeni angaba nezinhlelo sokufundisa abalimi ngesomiso kanye nezinyathelo abalimi abangazithatha ukuvikela ukuthinteka kakhulu ngesikhathi sesomisa. Uhulumeni angaxhasa abalimi ngokuthenga imishini esezingeni eliphezulu yokonga amanzi kanye neyokunisela izitshalo. Uhulumeni ungasiza abalimi ngolwazi olubanzi lezitshalo ezikwazi ukumelana nesomiso, futhi uhulumeni angaxhasa abalimi ngezezimali.